La engihlala ngakhona, umtholampilo wethu usakhiwa sisebenzisa eminye imitholampilo kwezinye iy'ndawo ukuze sithole impilo.

Engingamuqwashisa ngakho ukuthi, ukuze a-detox-e angenza ngendlela eyimvelo, asebenzise isipinashi, asibilise mese ephuza amanzi aso. Noma aphuze amanzi kalamula ukuze azokwazi ukukhipha inyongo ngendlela ephephile.

Njengomuntu wesimame okade ey'thwele angifuni ukuqamba amaspho, baphathana kahle abahlengikazi kanye nodokotela kumuntu okhulelwe. Basinikeza imishanguzo efanele, basitshela izinto ekumele sizenze njengabantu abathwele kuze kuyofika isikhathi la esiteta khona.

La kukhona, la esihlala khona kukhona laba abahamba bangena ey'ndlini abalekelela onesi ukuthi akwazi ukuthola izimfanelo zakhe. Uma kwaziwa ukuthi uwumuntu okhubazekile ongakwazi ukufinyelela emtholampilo, baney'nhlelo ezenziwayo ukuze ukwazi nawe ukuthola usizo. Bayanikezwa imijovo imijovo yey'nyanga ey'ntathu, imijovo yey'nyanga eziyisithupha.

Qala ngenze umkhankaso, ngixwayise abathengi ukuthi kunobungozi okungakanani ukukhipha ubuthi emzimbeni nokuwufaka ey'ndaweni zokuxhumana zikamakhalekhukhwini. Iyasiza ngoba ila khona abantu abasha abahlala khona kakhulu.

La esihlala khona vele odokotela asinabo abaningi, nabahlengikazi abekho abaningi. Siyeke sitshelwe emabhodini, kunemibhalo emabhodini ebhalwayo ukuthi ulinda isikhathi esingakanani ukuze uthole usizo. Kuyasiza ukuthi uvuke ekuseni uyobamba ulayini ukuze uzokwazi ukuthola usizo kahle.

Engingakucabanga ukuthi uhulumeni njalo uma ogogo beyohola impesheni, abambe njalo u-hundred randi emholweni wabo. Ukuze mhlazane ey'dinga imali yakhe ukuyisebenzisa, akwazi ukuyoyikhipha noma afake esitokfeleni noma ayodlala iy'tembu. Lokho kuzomsiza ukuthi akwazi ukonga imali.

Lokho kungangiphatha kambi ngoba baningi kakhulukazi abantu abasha abangayidli ngendlela imishanguzo yabo. Engingakugcizelela ukuthi abadle ukudla okunempilo, okunganakho amafutha, nokudla ukudla okunempilo okuzosiza ukuthi amasosha abo angafani, amasosha abo abe namandla kuze kuyofika isikhathi la okubuya khona imishanguze yabo. Nokuzivocavoca kuyasiza futhi.

Kuyasiza ukusoka umntwana uma esemncane. Lokho kuyamusiza ukuthi angezwa ubuhlungu kakhulu kodwa, ayikho inkinga futhi uma ezosoka esekhulile, esekwazi ukuy'thathela iy'nqumo zakhe. Ukusoka kuyasiza ukwehlisa izinga lokubhebhetheka kwegciwane, kuyasiza nokuhlanzeka.

Ukuthi engingakusho ukuthi emtholampilo kumele benze bebe benze isiqiniseko sokuthi njalo ngenyanga, or njalo uma kudlula iy'nyanga ey'ntathu, ukuthi bayahleliswa ukuze kugwemwe izinga lokukhulelwa kwabo.

Yebo ngiyakholelwa, ngoba nami ngingomunye wabo owacishe wadlula emhlabeni isandla sokuthakathwa. Uthakathwa kukhona and

Ngizizwa ngijabulile ngoba, imtholampilo endaweni yasemakhaya iba kude kakhulu. Manje uhulumeni ngokufaka ama-mobile clinic, kuyasisiza abantu bayakwazi ukuyolanda imishanguzo yabo ngesikhathi. Bayakwazi ukuyohlolwa kahle abahlengikazi ngesikhathi.

Cha, ayikho angikaze ngiyibone. Kodwa into eyeke yenzeke osomabhizinisi abasendaweni yibona abakhipha uxhaso.

Ngingamtshela, okokuqala ngaqale ngimuhlalise phansi ngimtshele ukuthi impilo yakho iyodwa. Akekho omunye umuntu oyophila impilo yakho. Uma wena ungayinaki impilo yakho, nabanye ngeke bayinake impilo yakho. So ziqale wena ukuyinaka impilo yakho wena, ucabangele ney'ngane zakho, ukuthi uma ushiya iy'ngane zakho, ubani oyoy'bheka uma wena uhluleka ukugada impilo yakho uthathe imishanguzo ngendlela.

Umugqa wokuqala ngokucabanga kwami, ngisuke ngicabanga ukuthi usuke usuyingozi amasosha akho omzimba namaphaphu asuke esedlekile. Lo imigqa yesibili umshanguze ngicabanga ukuthi umuntu ongakabi esigabeni esiyingozi kakhulu, amasosha akhe asakwazi, ukulwa.

Thwasa, ukuthwasa yila ongenwa khona yidlozi. Kuyahluka mhlampe ungenwa idlozi kwama wakho noma kubo kwababa wakho. Lapho suke befuna ukuthi ulaphe isizwe ngokwesintu, ukuze abantu bezokwazi ukuphila. Kuney'gaba-ke zakhona ezenziwayo.

Engingakusho ukuthi umphakathi ungay'seka ngokuthi bavule amaqembu la kuzoba khona la kukhulunywa khona ngezimpilo, la kukhulunywa khona ngokukhulelwa kwentsha. Ukuthi wenzanjani sekumele uyotshela umzali ukuthi, mama sekwenzeke iphutha sekugcwele amathambo esiswini.

Engingakusho ukuthi uhulumeni kumele akhe imigwaqo, imigwaqo khona izimoto zizokwazi ukungena zithuthe umphakathi kahle.

bakhipha abahlengikazi laba abahambela abantu abangakwazi ukufinyelela emtholampilo. Uma sekuyinsuku zakhe zokuthi aye emtholampilo bayamuhambisela imishanguze yakhe, bamufuthe, bamubheke ukuthi usesimweni .

Imithi emakhemesi iyabiza kakhulu. Yingakho uma ubona ukuthi uphathwa umkhuhlane uqonde ngqo emtholampilo yangasekhaya uthole imithi mahhala.

La engihlala ngakhona banesikole sabo bodwa. La khona khona othisha abakwaziyo ukuxhumana nabo, abakwaziyo ukukhuluma nabo, ababanakekelayo. Kunamabantu abaluleka nangomqondo ey'kolweni zabo, babhekiwe.

Umlayezo engingakusho ukuthi uma kukhona umuntu okudayiselayo, musa ukuthenga, kepha mucebe. Usho ukuthi udayisa into ezosiza umphakathi, ulimaza umphakathi abasebenzisa umtholampilo.